Ditlamelwana tsa pholo tse e leng gore di ka tlamela bagodi e ka nna go fiwa dijo tse di phepa, e ka nna merogo maungo gore ba kgone go na le dikotla mo mmeleng. E nngwe e batla maatla e direlwang ke go fiwa thuto ya gore ba kgone go somarela ya maphelo a bone ya gore ba je jang. Dijo tse di phepa tse di nang le diporoteini ba ka gape ba ka fiwa kalafi e e maleba ba rutiwa le gore ba exercise gonne go botlhokwa.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone. Ka gore ba setse ba godile le bone ba itse lerato la bone maitsholo a bone. Ke ko sengwe le sengwe sa bone se leng teng ha ba tsamaya ba golela kwa mo ditlhokomelo tsa bagodi ba tla ikutlwa ke kare ba latlhegile. Ba ikutlwa ke kare ba mo lefelong le ba ka tshwanelang gore ba ba mo go lone. Le ha e le gore ko ditlhokomelo tsa bagodi le gone go siame, gonne go na le babereki ba e leng gore ba itse gore ka nako e rileng ba gotlamela gore ba je ka nako e rileng. Ba go tlamehile ba tlhape jalo jalo mare ke bona gole botoka gore go betere ba tlhokomelwa ke ba lapa la bone gonne ba lelapa la bone setse ba ba itse. Ba ikutlwa okare ba rutegile ga ba na le balelapa la bone gona le gore o godisitswe gore.

Batho ba bangwe ba lebelela gore mo tlhokomelo ya botsofe go na le botsogo jo bo phepa. Gore ga ba na mathata a lekaneng mmele le maikutlo batho ba bangwe ba lebelela gore setso se tla ba tlhokomela ka metlha le go ba thusa ka dilo tse ba di tlhokang, mme boammaaruri ke gore go na le batsofe ba ba tlhokegang ba ba tlhokang botsogo jo bo kwa tlase ba ba sa kgone go iphepa ka metlha. A go na le boammaaruri ke gore go simolola mathata a mmele maikutlo a maswe le go ikutlwa ba tlogetse batho ba ba ratang re ba ba rategang fa batho ba farologana ka dikgatlhegelo bokgoni.

Mo ditlhopheng tse dingwe go tlhokomela batsofe go bona jaaka tiro ya boammaaruri, go bona jaaka batho ba tlotla le go amogela fa ba tlhokomela batsofe. Go tla ka mekgwe jaaka go tlisa bo dijo go ba tlhokomela mo malapeng go emela ditlhoko tsa bone le go ba thusa ka ditsela tse di rategang mo setšhabeng. Ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a ka tsela e e leng gore go amogela botsofe jo bo kgethegileng. Batho ba tlhotlhelediwa go bona botsofe jo botlhokwa le jo bo kgethegileng eseng fela go leina kgwa tsa dingwaga. Kakaretso ya setso bopa maikutlo ke gore batho ba ithuta go tlotla botsofe bana tlhokomelo a bone le tiro ya boammaaruri. Batho ba na le maikutlo a itumedisang le botlhokwa fa ba tlhokomela batsofe go tswa mo mekgweng ya setso.

Go na le ditirelo tse di tlhokomelang bagodi tse di tshwanang le diphetogo tsa mmuso, ditheo tsa botsogo or le le makgotla modiredi mme di akaretsa go tlhokomela go bona ngaka le go tsaya dipilisi tsa malwetsi tsa bagodi. E ka nna ditshegetso tsa dijo le madi, e ka nna di tshegetso ya maikutlo le ditlhopa. Go netefatsa gore bagodi ba amogela ba amogelwa sentle mme ba tlhokomelwa ka tlotlo. Ditirelo tseno go ya ka nna a di duelwe ka gonne tse dingwe di feleletsa di bonwa ke mmuso kgotsa di ka bona ditheo tsa bosetšhaba.

Ee, ke akanya gore thulaganyo ya puso ya gone jaanong mo tlhokomelo ya batsofe ya thusa ka gonne go na le mananeo a mmuso le ditheo tse di fang ditirelo tsa botsofe. Re tsa botsogo dijo le di tshegetso, tshegetso ya madi le fa go ntse jalo go santse go na le diputso mo tshegetsong ga ka botlalo le go fitlhelela bagodi ba ba tlhokegang mo mafelong otlhe. Ke nagana gore ka tokafadiwa ka gore go okediwe ditlhapiso le ditirelo tse dintsi fitlhelang bagodi ba ba tlhokegang mo metseng yotlhe, ba ka tokafatsa ka go tlhomamisa gore ditirelo di tshegetso sentle le mmuso ditheo tsa setšhaba. Ke yone gape ba ka tokafadiwang gore go rute batho ka botlhokwa jwa go tlhokomela batsofe le go ba akaretsa mo setšhabeng.

Ke akanya gore phenšene ya mmuso a e ama boleng jwa matshelo a batsofe ka tsela e leng gore e botlhokwa. E ba thusa gore ba kgone go phela ka kagiso gonne ba kgona ba na le madi a kgona go ka go ka itlhokomela. Ka go a dirisa ka go reka dijo, dipilisi ditlhokego tsa letsatsi le letsatsi. Phenšene e thusa gape gore ba kgone go fokotsa kgatelelo ya matshwenyego e dira gore e dira gore batsofe ba ikutlwa ba sireletsegile le go amogela mo setšhabeng. Le fa go ntse jalo boleng jwa botshelo jwa bone ba ka tokafadiwa ka mananeo a le gone a tlhomamiseditsweng gore a fitlhelele bagodi botlhe mo metseng yotlhe.

Go dira kopo ya phenšene ya mmuso batsofeng motho o tlatse foromo e mo offising ya social development, kgotsa o ka e kry-a mo inthanete ka tlisa bopaki jwa botsogo a ka tlisa bopaki jwa maemo a botshelo le boemo jwa setso kgotsa jwa lelapa. Fa kopo e amogetswe mmuso o tla e sekaseka mme fa e kgetha o tla duela phenšene kgwedi le kgwedi e tla thusang gore a kgone go reka dijo, dipilisi ditlhokego tsa letsatsi le gore seo se ka oketsa kagiso leng le boleng jwa botshelo jwa batsofe.

Ke akanya gore phenšene ya mmuso ya batsofe e ka fokotsa morwalo wa madi mo lelapeng le mo batlhokomedi. Ka gonne e ba thusa go akaretsa go bona ditlhokego tsa bagodi. Ka go nna le madi a a tlhokometseng kgwedi le kgwedi. Batlhokomedi ba ka fokotsa kgatelelo ya go reka dijo dipela le ditlhokego tse dingwe, mme ba kgone go tlhokomela batsofe ka bonolo le go na le kagiso mo matshelong a bone a malapa.